Mina i i i nhlokomhaka ya mitlangu. Hikuva mitlangu i nchumu lowu ndzi wu rhandzaka swinene. Mintlangu yo fana na bolo ya milenge, yo fana na rugby, mitlangu yo fana na cricket, ku tsutsuma, na na yin'wani yintsongonyana. I mitlangu leyi ndzi yi rhandzaka swinene, hi ndlela ya ku ndzi nga lava ku tiva mahungu mantshwa ya ntlangu wa bolo ni swin'wana na swin'wana leswi ni nga swi hlaya. Kutani ku ya hi mina, ndzi tsakela nhlokomhaka ya mitlangu.

Mbuyelo eku swichudeni swi kota ku kuma timhaka hinkwato swi kota ku dyondza leswo tala hi AI eka AI na leswi a swo ka swi nga swi tiveki AI yi tlula buku ekule hikuva yi humesa swilo swa nkoka hinkwaswo kutani swo biha hileswaku swichudeni swi tirhisa AI ku tsala ti-assignment mintirho kaya ni swin'wana swo tala kutani a swa ha swi koti ku ehleketa hi vundzeni bya swona.

Ndzi rhandza xitichi xa Munghana Lowunene FM hikuva xi tisa vunanga bya ririmi ra manana leri ndzi ri twaka kahle swinene ni tinsimu ta kona ndzi ti rhandzaka ende xi kota ku endzela le tindhawini ta le makaya xi vulavula na le va le kaya swi vulavurisa va le kaya leswaku va titwa njhani hi timhangu leti humelelaka hi leswi humelelaka eka minkarhi ya sweswiwa.

Nkoka i ku va u kota ku kuma timhaka hinkwato hi ku tirhisa Wi-Fi ya wena a ka ha ri na mhaka ya ku u ta xava data u ta tshamela ro xava data u humesa timali to hlaya ku xava data xa wena i ku u to endla leswaku u kota ku endla swin'wana na swin'wana u swi lavaka.

Ndzi nga endla leswaku ndzi nghena eka ti-apps kumbe ti-social media platforms leti ti dyaka data yo tala swinene ku va ti kha ti tirhisa ku fana na ti-website leti vonaka tivhidiyo tanihi YouTube, TikTok na Instagram ti-app kumbe ti website leti ni nga ti vula sweswi ti dya ngopfu data kutani loko ndzi sungula ku vona tivhidiyo hi ndlela yeleyo data yi ta hatla yi hela swinene kumbexani ndzi yi sungula ku download-a ti-movie.

Swi ta pfuna hileswaku hinkwenu hi kota ku twisisa ni marito lama ma xinghezi ma tsindziherile mhaka swi ta pfuna na leswaku lavatsongo va ha tivaka ririmi ra manana va nga se ri tiva ririmi ra xinghezi va kota ku hlaya no yingisela swilo hi ririmi ra manana swi ta pfuna ni vadyuhari tanihi vakhegula ni vakhalabye ku kota ku hlaya kumbe ku twa leswi lavekaka eka riqingho ra vona.

Ti-influencer i vanhu lava endlaka nhlohlotelo eka vanhu van'wana nhlohlotelo tanihi ku va kombisa ku vutomi byi hanyisiwa ku yini va va navetisa leswi va nga na swona va tlhela va va kombisa ku ku humelela va fanele va endlisa ku yini van'wana va tele vanhu va ti-influencer van'wana va vona ku va ku ri ti ntlambhi lava mina ndzi va tivaka ndzi tiva vo fana na vu Gagashi vo pastor Hangiyashu hambileswi ku nga mfundhisi lavo duma swinene leti va na vu Casper Nyoverst kambe i nqambi kambe wa influencer hi le tlhelo.

I ku endla leswaku u nga tirhisi ti-social platforms kumbe ti-website kumbe ti-app e to tala swinene u nga tirhisa app yo fana ni WhatAapp ntsena ku chat-a u karhi u nga post a swilo swo fana na ti-video kumbe ku languta ti video ta lavan'wana va nga post a sweswo swi ta endla leswaku data ya wena yi nga heli hi xihatla swin'wana swa kona i ku loko u heta ku tirhisa data ya wena u yi tima yi kota ku hefemula hi ndlela yaleyo swi ta endla ku leku i time data u nga ha ri busy hi foni hi riqingho swi endla leswaku foni ya wena yi kota ku saver kumbe ku hunguta data.

Ina, swi kona ende swi tele ngopfu leswi swi faneleke ku landzelerisiwa swi tlhela swi va kona swilaveko leswiwani.

Hileswaku vanhu hinkwavo va nga kumi ku connect-a eka Wi-Fi ya wena va heta data ta ya wena, hikokwalaho ka ku ku ta va wena loyi a nga ta hlupheka endzhaku ka nkarhi hi ku pfuna loku.

E-e, V-AT yi katsiwile eka nxavo wa ku engetela data. Loko u xava data eka mutirhisi wa cellphone, xikombiso Vodacom, MTN, Telkom kumbe Cell C ntirhisano wa vona ni mfumo wu lava leswaku va hakela value added tax eka swilo hinkwaswo leswi va swi xavaka. Leswi swi vula leswaku loko u xava data ya ten rand ntirho wa VAT wu nga va wu hlanganisiwe exikarhi ka yona, leswi endlaka leswaku u hakela ku tlula leswi u swi hleketaka.

Nxavo wa data wa durha swinene kutani, vanhu va tirhisa data yo tala. Kahlekahle swi lava data yo tala ku endla swilo eka internet.

I xinavetiso xa ti-hardware leswi swi endlekaka ku fana eka radiyo yo fana ni Munghana Lowunene. Va navetisa ingaku u ngo tsutsuma u ya xava hi nkama wolowo. Va navetisa hi ku tiya ka xilo xo karhi, ku fana ni mavanti, tithayilese ni swin'wana swo tala.

Tilayiburari ti tlanga xiphemu xa ku dyondzisa vantshwa ni vaakatiko hi ku angarhela, ku hlaya ni ku tiva swilo va ha ri vantsongo. Kutani tisenthara ti pfuna ku tlanga mitlangu yo tala kumbe ku endla mitlangu yo tala, leswi swi pfunaka ni ku vantshwa kumbe munhu un'wana na un'wana a tshama a hlayisekile ku hunguta ni ni swidzidziharisi ni ku famba ku yiviwa ematikweni.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikokwalaho ka ku, ku na vana lavo ka va nga fikeleli timali to ya ha tshama kusuhi na xikolo. Kutani loko va dyondza online va nga dyondza hambi va ri emakaya ka vona.

Ina ma hoxa xihatla eka miganga ya ndhawu. Maphephahungu ma katsa swilo hinkwaswo leswi endlekaka etikweni rolero.

I minongonoko yo fana ni vo town eka Vodacom ni le ka MTN leyi vitaniwaka best deals, leyi endla leswaku ku va ni nhlayo ya le hansi ku xava data ya inthanete ya wena.